Uhlanga olujwayelekile sula uthuli nokungcola ngendwangu ethambile, eyomile uma kukhona amabala sebenzisa isihlanzi sesikhumba esikhethekile, qinisa ukuthi uyalandela imilayelo lepula. Ungalokothi usebenzise amakhemikhali acinile njengoba engalimaza isikhumba.

Ukusebenzisa isiteshi sezimo sezulu esinemininingwane ephezu kukuqoqa idatha yomoya njengamandla omoya ukuqondisa kanye nokushintshashintsha kusebenzisa amamodeli wesimo sezulu. Ukubikezela izinququko zesikhathi esizayo kuphetheni umoya endaweni ethile.

Uma nginganikezwa indawo emakhaya ngingalima ngithole imikhicizo engiyitholayo, ngayithatha ngise endalini emakethe ngiyoyidayisa khona ngikwazi ukuthola inzuzo.

Yazi abacwaningi bangacaphela kwehla kwezinyosi eminyakeni yamuva.

Kungenca yokuthi ezolimo eNingizimu Afrika zibuke zibalulekile ngokuba zinothile.

Ngicabanga ukuthi uhulumeni angabasiza ngokubavikela ukusebenzisa amakhemikhali ahambisana nomkhuhlane wezinyosi.

Endaweni yangakithi ngibona abafufusa abatshalayo izitshalo batshala isipinashi, no-anyanisi, notamati.

Abalimi bangakithi esigodini esincane impela bayahlukumezeka ngenca yokunciphiswa kwamanzi, basebenzisa amanzi okugeza nokuwasha ngenca yokushisa siyahlupheka ngamanzi.

Ngizolungisa indawo yami le ngilungiselele izitshalo ngisusa konke udodi nokhula oludala ngilungiselele ngicelise konke amatshe emfucumfucu ukuthi kube kahle, izitshalo ezizayo zizothola ukuthi zikhone ukushayela umoya.

Izinhlobo zemifino engayisetshenzisa ezingagcina amanzi esicandiseni. Ama-green bean-zi, amakherothi, isipinashi notamatisi. Izinhlobo engibona ukuthi ungazigcina .

Ngesikhathi sokulungiselela sokutshala isikhathi lesi, ubheka isikhathi imvula nasebusika kuthi ungehlanyela ummbila, konke okufanelana nesikhathi esibandako ngoba okunye izinambuzane zingakudla.

Ngakho-ke mina nginesikhathi sokutshala sasehlobo nesasebusika, nesikhathi semvula.

Ngakho mina isikhathi sokutshala kimi esasehlobo nasebusika, ngesikhathi sezimvula yiso engisicabanga silungile.

Ufezela ekwenzeni i-CSA iphumelele ekwenzeni kwethu.

Ngizibophezela ngokutshala ingadi yami ekhaya, ngizotshala izinhlobo zomifino, isipinishi, nekhabishi, namazambane.

Injabulo isikhathi sokwabelana nabanye ngezitshalo.

Umlimi bangavikela ngesimo sezulu, bangavikela izitshalo ukukwakhela ukuvimba benze imihlanga, benze okungathi izindonga zokuvimbela uk'guquka kwesimo sezulu.

Abahlali basemaplazini kwenza impilo zabo zibe ngcono bahleli emaplazini uma bashayisa emakhaya, bangaba nyana zabo nokufuya izinkukhu, bathole amaqanda ukuze impilo yabo ibe ngcono.

Ukugwema indlela indlela yokutshala umoba nokwenza inzuzo bangayotshala umoba ngasemfuleni eduze namanzi.

Isifiso sami emkhakheni wezolimo ukuheha ulusha kuthi bafundele ezolimo bazoba nomndlandla wezolimo.

Abalimi ngibona kuncono ukungenela umkhandlu we-eco-friendly ungabasiza ezindleleni yokulima sineme kahle.

Mina ngibona ukuthi ukuheha ukuheha abavakashi nabamazwe namazwe uku-advertiser.

Umsoco osezingeni eliphezulu lwe-hydroponic ukuze zibe nomsoco, uzibeke uscandisi.

Abalimu uma bendawonye bangabambisana ukuthi benze umhlangano, bachumane amaphayiphi, bathelele namahla lakusasa kwenye insimu kanjalo, bangancoba kulesi simo, kule somiso.

Ezolimo ekulimeni nemfuyo kungasiza kakhulu ukunciphisa ukusweleka komsebenzi, nokuthumela emadolobheni imikhicizo kuze endaweni zasemakhaya.

Ucwaningo lwesikhumba ukuthi imfuyo ihlale endaweni ehlanzekile, inakekelwe la ehamba khona kungabi nezinambuzane ukuze isikhumba singabi .

Kwami ngase ngithole ithuba lokusekela umlimi wangakithi, ngathenga ikhabishi, nesipinishi ngiwanazo.

Ngolwami ulwazi bengingajabula ukuthi ulwazi lwamandulo lwabokhokho lunjule kwabasha.

Ukudla okungafakwa emathinini emazweni angaphandle akuleli lakithi kudla okunye njengabotamati namakherothi, amaphisi.